Ah hle bathong jwale la ntlama. Ha ke ha ke tsebe letho ka hore banana ba rutwa eng lebollong. Ke kopa tshwarelo hle, ha ke tsebe letho. Ke kopa ho e feta ena.

Ke ye ke utlwi ba bua ba tjho jwalo. Hore motho o tswile dilemong. Empa ha ha ke tsebe hore sena se bolelang. Ha ke soka ke botsa hohang. Le hona jwale ha ho na motho e nka mo botsang, hobane ke dutse ke le mong.

Ena yona e dula e etsahala ho nna, nako e kgolo le e nyane. Hoba batho be ke nahanang hore ba tumme. Bana ba ka ho ba ba tsebe. Le batho ba nahanang hore ba tumme, nna ha ke ba tsebe. Jwale ha ke tlo kena lebenkeleng ke reka ntho e jwalo. Ke ke botse bona batho ba sebetsang moo mabenkeleng, hore sekipa sa mang mang seteng na. Ke be nne ke batle le le di-size jwalo jwalo ha ke sa tsamaye le bona. Batho ba lebenkeleng ba ba tseba haholo ka ntho tsenana. So ba ba dula ba thusa, ba dula ba fana ka thuso e kgolo haholo. Ebang he ntho ke sa e rate ha ho le jwalo, ke ke sentse ke nka qeto hona moo hore ha sa tla e bona.

Maikarabelo a monna. Monna ho tshwantse a rate mosadi wa hae. Mosadi ho tshwantse a hlomphe monna wa hae. Ha tsena tse pedi di sa etsahale. Ha ho na letho le tla loka lenyalong.

Mosotho, ke kgeleke. Mosotho, ke mohale. Mosotho, ke motho a motle, ka tsela tsohle tseo ka di nahanang.

Bohlokwa ba diboko, ke ho supisa motho ka mong, hore o tswa kae. Seboko se kopanya motho, le batswadi, ba batswadi, ba tswetseng batswadi ba hae. Le batswadi ba bileng teng, pele ho moo. Se bontsha hore o ngwana mang, o tswa kae. Le hore o morabe o feng.

Ho ya ka pono ya ka. Ha ke nahane mohodu le dikahare tse ding tsa dinama tsa dikgomo kapa tsona dinku, e leng dijo tsa setso. Ke nahana lebaka le etsang hore re di rate haholo. Ke hobane ho hlaba kgomo ha nka etsa mohlala. Ke mosebetsi o moholo haholo. Mme le nama ya teng o tshwanetse e emelwe dihora tse itseng, kapa letsatsi pele e tlo jewa. Empa ha e le dikahare tsona, di kgona ho hlophiswa le ho lokiswa ka yona nako eo e bang kgomo e qeta ho hlajuwa, mme e ya buuwa. Tsona ke tsona tse jewang pele, pele ho nako.

Hobane bo mme, ba kile ba ba barwetsana, ba le tsamaya leeto leo. Ke bona ho le molemo, hore e be bona batho ba ba bapalang karolo, ha morwetsana a hola ho mo lokisetsa hoba mosadi wa sebele. Ke bona batho ba ba tsebang hore ha ho tloha borwetsaneng o ya bosading. Ke tse feng tsa dikeletso tseo tshwanetseng o di latele. Ke bona e le bona batho ba molemo be eleng hore ba tshwanetse hore ba fane ka dikeletso tse nepahetseng ho barwetsana.